Ke akanya gore batho ba le bantsi ba boifa go simolola temothuo ka ntlha ya gore ga ba na madi gore ba ka reka mabala mo ba ka jalang gone, gape ke akanya gore balemirui ba le bantsi ba boloka metsi a bone ka fa hare ha ditanka tseo di bidiwang di Juju tank ebile eo ke tsela e nngwe e leng gore ba boloka madi ka yone gonne metsi ao a tswang mo di pompong a tura mme ha se balemirui botlhe ba e leng gore ba nale madi go ka patela madi ao a tswang mo di pompong, ke raa one metsi a masepala.

Re gama diphologolo ka ntlha ya gore re batla go fitlhella dijo, re batla go fitlhella dikotla. Go le gontsi fa re gama diphologolo re fitlhela mašwi mo diphologolong tse di farologaneng ke diphologolo di le mmalwa tseo di re nayang maši. Re batla maši fa re gama diphologolo, re solofela go fitlhela maši.

Wool-u ha e dirisiwe ka tlhamalalo mo go bolokeng dijo mme e ka dirisiwa mo ho loheng diaparo tsa basebetsi ba temothuo le dikobo tse di sireletsang dijo go tswa mo mogoteng kgotsa mo bo kopaneng. Ka tsela eno e thusa go sireletsa dijo tse di disitsweng kgotsa tse di rukilweng. Wool e ka dirisiwa thata mo go direng diaparo, dikobo, mebilana le dilo tse dingwe tsa mo malapeng. Matsela one a ka dirisiwa mo ditulong tsa dipholoholo le mo ditlabelong tse di ka dirang jaaka dikhrumelo tsa dijo kgotsa dikhrumelo tsa diphatlho.

Dinaga tse dingwe di nale mitšhini le thekenoloji e e kwa godimo mo temong jaaka dipolokelo tsa dijalo tse di nang le botsogo jo bontle, metšhini ya go jala, go kotula le go dira dibepe. Baithuti ba ithuta ka fa ba ka dirisang metšhini eo mo mebileng ya gae. Lebaka le lengwe e ka ba go oketsa kitso le bokgoni. Go ithuta kwa dinageng tse dingwe go fa baithuti monyetla wa go itse mekgwa e meša, dipatlisiso tse di siameng le ditsela tsa temothuo tse di dirang sentle mo lefatsheng.

Malome a ka simolola go rekisa dikolobe tse di godileng mo mmarakeng kgotsa mo bathong ba ba batlang nama ya kolobe. Tsela e e potlakileng ya go fetola dikolobe madi ke yona eo. A ka rekisa nama ya kolobe fa a nale ditlamelo tse di malema, malome a ka tlhaba dikolobe mme a rekisa nama ka dikarolo. Molemo oo e tla nna gore nama e rekisiwe ka theko e e kwa godimo go feta kolobe ka bophara, a ka rekisa dikolobana. Molemo wa go rekisa dikolobana e ka nna go dira madi a tswelelang fa dikolobe di tsala ngwaga le ngwaga.

Nka reka digwete tse eleng gore di oketsa mmala mo letlalong, di nonotsha matlho le go lwantsha go lapisiwa. Nka reka hape le ditamati tse eleng gore di nonotsha mmele ka di antioxidants ebile di tokafatsa letlalo le pele. Nka reka lephutsi le eleng hore le nna monate fa le apeile ka boraro mme se nonotsha mmele ka metsi.

Ke akanya gore go tlhokeha dijo tse o di tswang mo diphologolong, go ama tiro ya go ntsha matlalo mo go maswe gonne fa e le gore ga gona dijo tseo di tswang mo diphologolong, go kaya gore le matlalo ha tlile go ntshiwa gonne fa matlalo a ntshiwe, ha matlalo a ntshiwa go raya gore dinama tseo tsa diphologolo di tlile go nna bosula di sa je ke batho.

Didirisa di tshwanetse go tlhatlhojwa letsatsi le letsatsi gonne o ka fitlhela e le gore nngwe ya didiriswa e senyehile kgotsa ga e dire sentle mme seo se ka dira gore bangwe ba babereki ba gobale kwa tirong.

Ee, go na le ditsela di le mmalwa tse diša le tse di itlhametsweng tsa go nosetsa dimela go akaretsa le dithulaganyo tsa go nosetsa tse di dirisiwang. Didiriswa tse di nosetsang ka bo tsone le go nosetsa ka marothi. Mekgwa eno e ka boloka nako, metsi le tiro fa e bapiswa le go nosetsa ka diatla go go tlwaelegileng.

Nka mo botsa gore ditlhokomelo tsa pabalesego tsa taolo ya disenyi, ke dife le gore leano la taolo ya disenyi ke lefe. A go tlhoka mesola ya taolo ya disenyi ke eng. Lebaka le le botlhokwa thata la go laola disenyi, ke lefe. Ke kgeto e fe, e e naleng matswela thata mo temothuong go laola disenyi. Nka mo botsa le gore ke mokgwa ofe o haisang wa go laola disenyi tsa temothuo, le gore ke karolo efe e botlhokwa thata ya taolo ya disenyi.

Go jala maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go akaretsa dikgato tse di farologaneng le dintlha tse di akanyediwang. Ka sekai, diapole ke maungo a a jalwang go tswa mo dithunyeng tsa dikgakologo mme a kotulwa kwa bokhutlong jwa selemo, go ya kwa bokhutlong jwa letlhafula. Dipanana tse di tlhaolwang jaaka dibiri go ya ka dimela di gola go tswa mo mae a le mang a sethunya sa panana mme di nale letlalo le le boleta le nama e e matute e e nang le dipeo tse dinye.